Eya, nna sehlopha seo se ke se se ka kgona ho hapa mohope wa Lefatshe, haebe se ka nkela dintho kelellong. Naha eo e leng sera sa rona se seholo dipapading ke Manchester, France, Brazil wa di-name-a.

Eya, dipapadi di ka ruta motho hore a be leader e hlwahlwa, o tsebe ha o le leader batho bao bo bapalang le bona o tlamehile o ba bontshe tsela, o ba bontshe hore ba sebetse mmoho, o ba bontshe le hore vision le mission ya lona ke efeng. O tsebe ha o le motho ya bapalang bolo, o le kapoteni ya sehlopha seo, batho bao tlamehile ba shebele ho wena, wena ebe wena a ntshang di-leadership qualities hore batho ba be ba kgone ho latela. Jwale dipapadi di ka o ruta haholonyana hore o be moetapele ho ba le hona moo dipapading, o sebetsa ka batho ba fapa fapaneng, ba tswang malapeng le dinaheng tse fapa fapaneng.

Ketsahalo tseo sehlopha se ka di sebedisang or tse ka di kenelang ho hloleng, ke hore ba je dijo tse matlafatsang mmele, ba robale boroko bo lekaneng, ba tlohelle majwala, ba ikwetlise mehlaena. Jwale ha ba etsa ntho tsena ba ka kgona ho kenela dipapadi tse kareng dibolo, di-volley ball, di-swimming le di-tennis, tseo tse ka etsang hore ba hape Mohope wa Lefatshe. Hape team tsa rona ho be batho ba select-uwang, ba tlo kgonang ho bapala dipapadi tsena kaofela, jwale.

Nka qala ka ho bula, ntlo moo ke tlo behang dinepe tsa motho a ne a hlomphehile a tsebahala, mme nka etsa hore ebe tourist attraction. Hape ka nne ka bitsa bana ba moo ke dulang teng, ba tlo mamela ditshomo tseo tla beng ke kentse difilimi, moo ba kgonang ho bowela, e be five ranta for hour-a tse pedi. Ka tsela eo, tla be ke kgona ho etsa tjhelete e ngata ha ntse ke bua ka motho oo.

Ntate wa tseba hore o lokela ho ikwetlisa hore o be na le bophelo bo botle bo eketsehileng, hape o letela ho ikwetlisa hore o be na le mmele o hantle. Ho ikwetlisa hwa motho ho etsa hore a kgone ho ba flexible, a kgone ho ba na le masapo a sa tiyang mme hape a kgone ho phela bophelo bo botelele. Ha motho a sa ikwetlise, o tla fumana a na le malwetse a mangata ngata ho ba jwale motho wa teng ha ikwetlisa. Malwetse a mang a tla ka hobane batho ba sa ikwetlisi ba nahana hore ho ikwetlisa ke ntho ya ho bapala feela, empa ho ikwetlisa ho etsa hore mmele wa hao o be na le masole a mmele a kgonang ho a lwanela dinthong tsohle tseo tso ka lebanang le tsona.

Nnete ke hore dihlopha tsa basadi bongata ha di theowe jwalo ka dihlopha tsa banna. Jwalo ka setjhaba sa rona re tlameha ho lokisa nthwena ya gender equality, le ho theha batho ba rona ba bomme re ba fe le sebaka sa hore, ba kgone ho etsa dipapadi jwalo ka ho na le batho ba bomme ba ratang dipapadi tse etswang ke banna. Setjhabeng sena sa rona, o tla fumana hore ha o dlala sehlopha sa bontate, batho ba ya ba lo ba theha ka bongata empa ha o dlala sehlopha sa bomme ha ho bonahale le hore ho na le papadi e bapalwang tsatsi leo. Jwale ka setjhaba re hloka ho lokisa taba ena ya gender equality le taba ena ya hore re thehane jwalo ka setjhaba sa rantsho. Ho ba seo banna ba kgonang ho se etsa le basadi hape ba kgona ho se etsa.